Morogo o e leng gore ga o itsagale se segolo thata kwa metsemagaeng ke di-olives. Mme ebile molemo wa teng ke go thusa ka .

Morogo o e itsagaleng thata segolo thata ko metsemagaeng ke di-olives. Mme tsone di thusa ka boitekanelo jwa pelo.

Ditamati di jalwa mo e leng gore letsatsi le tlhabela thata mo go o ne. Mme ebile fa o di jala o tshwan'tse o netefatse gore e e leng gore ditamati di a go tlhagelela mo go o ne. Ga di ka fa tlase ga mbu thata jalo.

Rooibos e jalwa ka disata tsa teng mme jalo ka setlha sa mariga. Gore e kopiwe gore e robiwe go tlhokega gore go robiwe dikalana tsa setlhare seo. Ka fa morago ga dikgwedi di ka nna šome le bo robedi.

Rooibos e thusa ka boitekanelo jwa pelo, mme e fokotsa go ka nna le di kgonagalo tsa cancer.

Dikgwetlho ke tlhokagalo ya metsi le babereki. Dikgwetlho tse di ka rarabololwa fa metsi a ka dirisiwa sentle mme le gore go nne le thuto e ka fiwang batho gore ba ithute ka tsa temothuo.

Tlhokego ya metsi le go fetoga ga tlelaemete.

Nngwe ya mefuta e le gore maungo a dirisiwa ka eng ke gore a dirisiwang mo di tse di farologaneng. gore di utlwala ka maungo a a farologaneng.

Maungo a dirisiwang thata ke diapole le dipanana. Nna gore ke dirise thata ke gore molemo wa teng o montsi thata.

Merogo e lengwang thata ke khabetšhe le spinach-e. Lebaka ke gore di na le dikotla tse di ntsi mme ke di aga mmele.

Dithoro le mabele di botlhokwa thata ka gonne di dirisiwa go dira dijo tse e leng gore di jewa ke batho tsatsi le letsatsi, jaaka bogobe le borotho.

Wine farming ke fa go jalwa dijalo tse e leng gore di dira wine jaaka diterebe.

Go batlagala metsi, disata, letsatsi mbu o itekanetseng le dilo tse di di sang .

Go lemiwa ga rooibos go ka thusa go sireletsa ditshedi tsa lefatshe ka go dira yalo go aga meago e e tla sireletsang ditemo tseo tsa rooibos.

Ke bupi le bogobe. Bupi bo dirisiwa go 'ira borotho bogobe bo 'iriwa .

Se e leng gore se botlhokwa se gore motho a se itse ka gore, fa a batla go jala rooibos. Rooibos e tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng gore a kgone go kotula se a se jetseng.

Yone e thusa ka asthma le mefuta ya di-allergy.

E kgona go dirisiwa mo dijong go baka di-cake-e le go 'ira fooding. Mme e dirisiwa gape mo letlalong fa motho a itemogela go dilo tse di farologaneng tseno tsa letlalo.

Gantsi matute a merogo a dirisiwa ke batho ba e leng gore ba ikatisa go aga masole a mmele.

Ke ne ke tla reka beetroot le khabetšhe gonne beetroot e thusa ka go oketsa le go tlhatswa madi. Mme khabetšhe yone ya thusa ka go aga masole a mmele.

Thekenoloji e di ama ka tsela e e siameng ka gonne e dira thekiso ya maungo e nne bonolo.

Le lengwe le le lengwe le na le nako ya sone, ka jalo maungo a a farologaneng a jalwa ka dinako tse di farologaneng tsa jara.

Maungo a na le dibithamini mme dibithamini di na le karolo e kgolo mo mmeleng wa motho.

Go na le maungo a e leng gore ga a fitlhelege mo mafelong a mangwe. Mme mo gae re na le o ne ka jalo a kgona go rekisetswa mafelo a mangwe a a farologaneng.

Mmele wa motho o kry-a maatla mo merogong. Ka jalo merogo e farologaneng e na le karolo e nngwe le e nngwe e le gore ya e tshameka mo mmeleng wa motho.

Morogo ke setlhare se se golo sa motho, ko ntleng ga merogo re ka se nne le maatla le boitekanelo.

Rooibos-e ke tee nngwe fela e e na leng maatla jaaka ke e buile gore e na le maatla go thusa boitekanelo jwa pelo.

Melemo e e farologaneng ya rooibos-e, ke yona e rotloetsang batho ga mmogo le balemirui go ka sireletsa tikologo ka mekgwa e e farologaneng.